Ke taba ena ya hore ka metseng ka moo ho na le mobu oo ba rutuwa ba ka lemang ho yona. Tabeng ya hore ho ka nna ha etsuwa temo ka hara motse moo batho ba ka dulang, moo batho ba dulang teng.

Batho ba kgale ba ne ba sebedisa bolokwe ho ntlafatsa mobu wa bona. Ba ne ba dula ba nwesetsa mobu wa bona, ba ne ba dula ba jala ka nako tsohle mobung o mong, o le mong.

Ke hore ba etse ntho e kareng, ba tlise batho, kapa di-college kapa di-niversity-ing. Ho be le ground moo baithuti ba tla ithuta ka tsa temo. E mong le e mong a be le sefate sa hae, kapa yona peo eo a tla e sebedisa ho lema ho hlokomela temo eo ya hae.

Malome o tla tlameha a jwetse batjhana ba hae hore batjhana ba reke mmela. Ha ba qeta ho reka mmela batjhana ba tlameha ho kga metsi a fofo, ba tshele mmela ba nto bipa mmela oo matsatsi a mararo. Ha ba qeta ba kgutlele hona-hona mono mmeleng ono. Ba tshele metsi hape ka mono hore e be ngatanyana, ba nto tshela.

Ntatemoholo o lokela ho ithuta difonofono tsena tsa nou tjena. Ntatemoholo a ka nna user Facebook-u, a user di-notes mona founung kapa hona di message. Kapa hona ho save-a ntho e bitswang ka cloud.

Nna ke nahana mmuso o se ke be wa kgutlisa naha. Mmuso ntho e ka bang wa etsa feela ke hore o fe batho mosebetsi. Mmuso o nyollele batho ditjhelete mosebetsing hore batho ba kgone ho iphedisa, ba kgone ho reka dijo, ba kgone ho ba le dintlo, ba kgone ho ithekela dikoloi tseo ba di batlang.

Ke taba ya hore matsatsing a jwale-jwale ha re sa na nako le temo. Technology ya nou tjena e ile ya tjhentjha batho dikelello. Dintho tseno se re di reka dishopong. Le teng dishoong re di reka ka, ha di rekwe ke batho ba bakaalo.

Ntate, mona re tlo hloka ID ya hao, re tlo hloka U-nineteen ya hao ho tswa mosebetsing moo o lo sebetsa teng. Ka kopo ha e ba o na le ntho tseno, ke kopa o ka nna mfa tsona. Ha e ba ha o na tsona yona U-nineteen, ke kopa o kgutlele moo ho sebetsang o fihle oe kope. Kapa nna nka nna ka o search-etsa mona no sebetsa kae?

Ke nahana ho tswa letsholo ho ya dishopong tsena tse bitswang bo Roots, moo Shoprite, Checkers, Boxer ho lo rekisa ntho e ke sebetsang ka yona.

Ke tseba ka, ho na le ntja tsena tse fapaneng ba e bitsa pitbull-u. Kapa enana e phelang le batho ka tlung.

Ka hore tsa bona tsa temo di a shwa, le hore dikgomo di a hatsela haholo feela. Ka hoo, moruo wa naha o wa fatshe.

Greenhouse gas emission ke taba .

Eya, o na le molemo haholo feela ebile ke terekere e nang le matla. Le sepiti sa teng ke sena se hodimo. Se etsa dintho ka pelenyana ho feta yane ya kgale.

Dihwapa ke nama e bonolo, nama hantle. Nama ena wa e seha hanyenyana feela, nama ena ha oe phehe, nama ena oe tshela ka di-spice e ntse e le tala feela jwalo. O nto ho e beha letsatsing for dihora tse ngata nyana.

Malome o tshwanetse hore a leme pete, a etse temo pele ba batla meroho ena ya hae. Malome o tshwanela ho batla seqo sa moroho, kapa hona peo eno ya moroho. Mona e fumaneha Cashbuild ka diranta tse hlano feela.

Dipalesa tsena di ya rekiswa dishopo ka ho fapana.

Ke taba, ha boemo ba lehodimo bo so bo nele haholo ho hlokahala nthwena e bitswang net-e. Net-e ena ke ntho e green tjenana. O fihla oe beha ka hodima dijalo tsa hao hore metsi anana a pula a se ka fihla ka sekgahla ho net-e ena, kapa hona dijalong tsena.

Ke ho tseba ka tsa temo le ho tseba dibaka tse fapaneng tse batlang ntho eo o tlabe oe rekisa. Le company e tla be e reka ntho ya hao.

Dumelang, hamonate le kae? Hamonate. Ke ne ke kopa hore re ke re ithaope, re ye polasing mane ho beke tse pedi feela. Ho na le ntho e bitswang, ba re hee tla ke hlalose hantle eseng ka sekgowa sena sa rona. Ba re ba kopa batho ba tla ithaopa ho sebetsa kgwedi tse pedi. After kgwedi tse pedi moo, ho tla tswa nko lemina. O tjhong o tla bo o lefellwa.